Into endingayicebisa umhlobo wam kukuba azame ukuba agcine ikhredithi yakhe icocekile akwazi ukubhatala ezinye izinto kwangexesha ukuze kungazomoshakala ikhredithi yakhe. Loo nto ingamenza ukuba ikhredithi yakhe yasebhankini ayenzelwe ngokukhawuleza okudibaniselene nokungxama.

Izinto ezidingeka kakhulu xa ngaba uyovula iakhawunti entsha yebhanki yincwadi yesazisi eyaziwa ngokuba yi-ID, i-proof yendawo yokuhlala kunye nemfonomfono yakho apho bazokwazi ukuba bakufumane khona.

Ukuba kubonakale ukuba ungummi nomhlali walapha eMzantsi Afrika nokuba idilesi yakho efumaneka kwisazisi se-ID iyahambiselana ngokwenyani nenyaniso na nalena uhlala kuyo.

Ndingaziva ndicaphuka ndinomsindo omkhulu kuba yonke loo nto ingenzeka ngexesha lokuba ndibe bendilindele ukufumana imali. Yonke loo nto ingenza ukuba kwenzeke kancinci ukuba ndifumane imali njengoko kuzonyanzeleka ukuba ndiqale ndindwendwele ibhanki ukuze izondenzela ikhadi elitsha ndibe imali bendiyidinga ngelo xesha nangokukhawulezileyo.

Into endinoyenza xa i-ATM ingaginya ikhadi lam kukuba ndingene kwi-app yasebhankini yam ukuze ndizokwazi ukumisa ikhadi lam ukuba lingasebenzi. Ndandule ukuba ndindwendelwe ibhanki indenzele elitsha.

Into endingaqale ndimcebise yona umalume kukuba abe nonomyayi ukuze ezokwazi ukufumaneka. Okwesibini ukuba akwazi ukugcina izinto zakhe ziyimfihlo angaxeleli nabani na njengoko iakhawunti leyo yebhanki izoba yimfihlo.

Ukuze ndingazukwazi ukuba ndenze izinto zibe nzima ndingahamba ndiphume ndiye kwi-ATM ukuze ndizokwazi ukuba ndikhuphe imali ndibuye kule venkile ndizokwazi ukuthenga ngokhetshi.

Into yokuqala endingayenza kukuba ndindwendwele ibhanki yam apho ndivule khona iakhawunti ukuze bezokwazi ukuba bayivale nokuba bakwazi ukundibuyisele le mali itsaliweyo ndingayaziyo.

Izizathu ezenza abantu badinge ikhadi lekhredithi kukufikelela kwimali yabo ngokukhawuleza, ukuhlela kunye nokulawula iindleko, ukukhusela imali yabo, ukuphucula ne-credit card yabo, ukufumana inzuzo kunye nezinye nezinye izinto ezibalulekileyo.

Ndingaziva ndidanile kwaye ndilimele kakhulu entliziyweni kodwa yonke loo nto ingandenza ukuba ndithathe isigqibo sokuba yonke loo nto ndiyithathe njengethuba lokulungisa kwaye nokuphucula indlela endiziphethe ngayo kwiindlela zokusebenzisa izimali. Ukuze kwixesha elizayo ndifumane amakhadi kunye neenkonzo endizifunayo.

I-debit card inceda kakhulu kuba ikhusela imali kwaye imali yakho ufikelela kuyo ngokukhawuleza ukugcina nerekhodi yezinto ozenzayo ngemali yakho kwaye idebhithi iyakwazi ukusebenza nakwamanye amazwe ungasokolanga kakhulu.

Phakathi kokubhatala ngekhadi okanye nokubhatala ngemali ngqo mna ndikhetha ukubhatala ngekhadi kuba ikhadi uyakwazi ukuzibekela umlinganiso wokuba uzosebenzisa imali engakanani ngemini. Ukanti ngemali ngqo uyakwazi ukuyisebenzisa uzixelele ukuba uzokwazi ukuzinqanda kodwa kungenzeki, ngako ke mna ndibhetelisa ukusebenzisa ikhadi.